Izikolo kudingeka ukuba zinikezele ngosizo lokuhamba njengamabhasi kanye namatekisi ukuba abafundi bonke befinyelele kwezemidlalo. Uma lokho kungenzeki, kungadingeka ukuba baxhumane nohulumeni ukuze ekwazi ukubasiza.

Enkundleni yokwezokuxhumana zikhona futhi ziningi izindlela zokuzilibazisa. Ungazama nokufunda ama-novel, akhona ongawathola uma uwumuntu othanda ukufunda, noma udlale imidlalo ye-inthanethi, futhi nayo okulula ukuba ungayithola ezinkundleni zokuxhumana.

Ukuhlanganyela kwezemidlalo kulungile futhi kuwulungele umqondo womuntu, uphinde ulungele nawo umzimba, futhi uyasiza ikakhulukaze entsheni ukuba ikwazi ukudlalela kude nezinto ezingalungile, kodwa yenze into efaka okuthile emphakathini.

Ngingazama ukuthola izindlela engingenza ngakho lokhu ukuba kuphumelele, ngokuthi ngithole ulwazi olunzulu futhi ngicubungule izinto engingazenza ukuthi lokhu kuphumelele.

Umdlalo engangiwuthanda kakhulu ngisakhula kwakuyi-hopscotch, futhi wawenza ngenze ngiwudlale nabanye futhi engangikhula nabo, futhi kwakuwumdlalo engikwaziyo ukuwudlala ngoba ngakhula ngiwumuntu omkhulu ngomzimba, kodwa kwakuwumdlalo olula ukuba ngiwudlale nabanye futhi ngiwuthanda kakhulu.

Ngingahlela umdlalo engikhule siwubiza ibhathi, wokupakanela amathini. Ngingawenza ube umdlalo owumncintiswano, kuhlangane abantu abahlukahlukene, futhi abe neminyaka ehlukahlukene ukuze sibone ukuthi ibaphi abaphumelelayo.

Ngicabanga ngidweba indawo ethulile, enolwandle notshani obuhle, kanye nezimbali. Le ndawo ingicabangisa ukuthula kanye nokuphola empilweni, nokuthatha ikhefu kuzinto zonke ezenzakalayo empilweni yemihla ngemihla.

Ngicabanga ukuba imithelela engaba khona engekho mihle ukuba izingane zikuthathe kakhulu, futhi zikuthathele phezulu lokhu okwenziwayo, futhi kube kubi kuxatshwane izikolo, Ngibona ukuthi lokhu kungayenza ukuba izingane kudingeka ziboniswe ngaphambi kwemidlalo.

Izikolo kuyadingeka zibuyise umfutho kwezemidlalo, futhi zizame nokuthi ziqashe abaqeqeshi, futhi kube nemidlalo eyahlukahlukene ezokwazi ukuthi ifake zonke izingane. Kungabi ukuthi ingane engadlali okuthize ayikutholi esikoleni. Kuzame ukuba bafake zonke izinhlelo zemidlalo ezikhona eMzansi Afrika.

Bengingazama ukuthi kule midlalo, kube wumdlalo ozofaka abantu bewonke iminyaka, kodwa kungabi yizinto ezizokwazi ukuba ziphathe kahle abantu. Uma umdlalo usaqala, bengingatshela wonke umuntu osemdlalweni ukuba azi ukuthi kunezinto esingazisho futhi akudingeki izinto ezizothatha abantu kabi noma zibaphathe kabi.

Okwenza umdlalo ube mnandi ezinganeni ikakhulukazi esikhathini sanamuhla ngicabanga ukuba umncintiswano. Izingane zamanje ziyawuthanda umncintiswano futhi ziyathanda ukuhlomula okuthize uma zizithole zisemdlalweni othize. Ngakho ngicabanga ukuba ukuncintisana ukudlula ukusebenzisana.

Yebo, ngingaziqhenya kakhulu uma ngabelana ngemidlalo nezizukulwane, ngoba lokho kubafundisa ukuba bazi ukuthi mina ngikhule kanjani, futhi ukuze ngibe mdala, ngibe ngaka bengidlala ziphi izinto, futhi imiphi imidlalo ebengiyidlala futhi nabo bezame ukuba ngibafundise ukuba nabo bazidlale.

Uma nginabangani ngibheka umdlalo wonke umuntu ezokwazi ukumelana nawo ngomzimba, ngomqondo, ngakho konke, ukuze wonke umuntu ekwazi ukungenelela. Kungabi nozoba ngaphandle ngoba khona okuthize okumhlulayo. Ngizama ukuthi wonke umuntu abe khona futhi akwazi ukuba angenelele.

Izikole zingazama ukuba zonke izingane zingenelele, nalaba abangakwazi noma abangenalo ikhono, bafundiswe ukuba nekhono noma bafakwe kwezinye ezithize kodwa zibe khona emdlalweni ukuze nabo bekwazi ukuba bangenelele njengabanye babe nezinga elithize abalenzayo emdlalweni wasesikoleni.

Ngike ngazizwa ngishiywe budengwane ngenxa yomzimba. Lokho kwangiphatha kabi kakhulu ngoba umdlalo owawudlalwa wawungekho ezingeni lomzimba wami. Ngokucabanga kwabo bebecabanga ukuthi umzimba wami ngeke umelane nomdlalo. Lokho kwangenza ngingazizwa kahle. Ngingashintsha, ongakushintsha ukuthi abantu bengabheki umuntu ingaphandle lomuntu uma kufika emidlalweni ethize noma umqondo womuntu, kodwa umuntu enikwe indawo ukuba akwazi naye bazibonele bona uma ehluleka ezihlulekele yena, kodwa ezamile.